Ho tsa data di se di nyolohile haholo matsatsing ana, mme batho ba bangata ba sebedisa tjhelete e ngata hore ba be le data di founong tsa bona. And-e nna ne ke nahana hore mohlomong ha ne ba ka ba kenya di-router kapa ba kenya dikopo tsa di Wi-Fi matlong a bona. Ke nahana ho ka ba boleng ho feta ho reka data mehla ena. Mme ha ba na le di Wi-Fi jwalo, ba tlo bona hore ba boloka tjhelete e ngata hona le hore ba dule ba reka data, mme disentjana tse tse kgonang hore ba di boloke. Mohlomong ba mpe ba ipolokele tsona dibankeng tsa bona, ba tseba hore ba na le di Wi-Fi ka matlung, hao hlokahale hore ba reke didata mehla ena.

Hobane basadi ba bangata ha ba latele dintho tsa dipapadi haholo, ene le banna le bona le ha ba latela dipapadi haholo, mara dipapadi tsa basadi ha se ntho e ba nkellang hloohong hakalo. Hobaneng ba ipolela hore mohlomong banna ba betere ho feta basadi, basadi haba tsebe ho bapala hantle kapa dintho tse jwalo. Jwalo ke nahana hore ke yona ntho e ka bang hore e be ho ba le phapang mahareng a dipapadi tsa basadi le tsa banna.

Mme wa ka o bapetse karolo e kgolo ho fetisisa ka ho feta kgolong ya ka, jwalo ka sebapadi sa bolo ya maoto, hobaneng ke ena na nkgothalletsa le ha ke nyahama hore tsamaya o ye training. Le hore le ha ke hloka bo dieta tsa ho bapala jwalo, kapa ho na le maeto sekolong a dipapadi, ke ena na etsa bonnete ba hore kea patala ka nako ebile ke na le tsohle tse ke di hlokang. Ba bang ba bapetseng karolo e kgolo ke matitjhere sekolong, ba dula ba nkgothaletsa ebile ba mpha maele hore na nka etsa jwang hore ke kgone ho ho bapala beterenyana papading ena ya ya bolo ya maoto.

Ba ka ikamahanya le batho bae sentseng e le baetapele metseng ya bona. Mohlomong jwalo ka bo ma mosuwe hlooho wa sekolong moo ba ithutang teng, kapa moruti wa kerekeng ya motseng wa bona, kapa mokhanselara wa motseng. Ba ikamahanye le bona, ba bape le bona ba kgone ho bona hore moetapele ke eng ebile mosebetsi wa moetapele ke eng. Ebile ho bolelang ho ba moetapele, ka tsela eo, ba tlo kgona hore ba be le lesedi hore ha ba fuwa setulo sa ketapele, ba tla kgona hore ba e hlanake jwang, ebile le boikarabelo ba teng ba bo nke jwang. Ebile ba bo fetisetse jwang bathong bao ba ba etelang pele.

Dikeletso tse ke di sebedisang mehla ena ke hore, ha se ka mehla o tla fumanang ntho eo oe batlang. Ebile hape le hore o se ke wa phakisa wa nyahama ha ele hore ntho wa e batla. Keletso tsena ke di sebedisitse bophelong ba ka, ebile di kgonne hore di nthuse hore la hao ka ba thata ha kae. Ka hobaneng ntho kea e batla ke ske ka ba ka nyahamela. Haebe e nhlolla ka tsela e itseng, ke e leke le ka tsela e itseng hape ho fumana diphethoho tse leng ho reng di tlo nthabisa. Le hore hape le haebaneng ntho ya teng e soka e ba nako ya teng hore ke e fumane, ho no ha o bolele hore nkeke ka e fumana ho hohang. Ke tlo tlameha hore ke dule ke e leka ho fihlela ke be ke e thola.

Ho ikwetsisa ho bohlokwa haholo hobaneng, ho thusa ntlafatso ya masapo ebile ho thusa le ho fokotsa boima ba mmele. Ho phete hape ho thuse ka ntshetsopele ya boko, le ho tsepamisa ha maikutlo le monahano. Ebile ho phethe hape ho ikoetlisa ho be bohlokwa ka hobaneng ho thusa matshwafo le manonyelletso hore di be bophelong bo botle.